Ewe, ndingawacebisa amakhwenkwe aselungelweni lokuba oluke ukuba angaya ukuyokulekela esibhedlela ngokuba loo nto leyo iza kubangela okuba ubomi babo bungabikho semngciphekweni wokuba bafumane esi sifo singugawulayo. Kwaye baza kukhuseleka ezintweni ezininzi abanothi bahlangabezana nazo apha ebomini.

Ewe ukusebenza umsebenzi womzimba kunye nokuhlala kancinci kungakunceda ukuthintela uxinezelelo lwegazi emsebenzini. Ngoba kaloku xa uphumlile uhleli phantsi igazi liyawufumana ithuba lokuba likwazi ukuhambahamba apha emzimbeni loo wakho, lifumane ixesha lokuba liye ezindaweni ekufanele liya kuzo ukuze nawe uzohlala usempilweni.

Amalungiselelo anokuwenza kurhulumente wokuncedisana nabantwana abakhubazekileyo kukuba aqalise ngokuba afumanise ukuba ndawo nganye kwizikolo ngazinye, ngabangaphi abantwana . Ukuze akugqiba ukufumanisa ukuba bangapahi abantwana abakhubazekileyo, kube khona ke ngoku athatha amanyathelo wokuba uzawukwazi ukubavulela esabo na isikolo esiza kuba kufutshane kwezi ndawo bahlala kuzo. Abaza kufumana nakhona izithuthi eziza kubathutha emakhayeni wabo zibase esikolweni, naxa kuphuma isikolo zibathathe esikolweni zibaphindisele emakhayeni wabo.

Ndingutitshalakazi into yokuqala endinokuyenza kukubiza bonke abafundi besikolo ndibacacisele banzi ngendaba yokukhulelwa, ukuba ithini na into yokukhulelwa. Ndibacacisele nendaba yokuba xa umntu ekhulelwe ayiyo nto yomnye umntu okuba angahamba eyithetha nakubani na engayifumenanga imvume yaloo mntu ukhulelweyo uba ahambe eyithetha. Ngoko ke kufuneka umntu okhulelweyo ahlonitshwe njengamntu wonke ngoba uyafana namntu wonke, kungathathwa iimfihlo zakhe zihambe zithethwa esidlangalaleni.

Akusililo icebo elihle ukuthatha amayeza ee-ARVs ngexesha owacinge ngalo, ngoba loo nto leyo ingathi idale ukuba ibeke ubomi bakho emngciphekweni ngoba kaloku loo nto leyo iza kubangela intsholongwane kagawulayo inyuke kakhulu emzimbeni wakho.

Endinokumcacisela yona umntwana kukuba makathobe umoya ahlise amaphaphu, ukukhulelwa akukunto yokuba kobomi. Ukukhulelwa akuthethi ukuba ubomi bakhe buphelile. Kanti ke xa enamaphaphu aphezulu loo nto leyo ingadala ukuba ibeke ukukhulelwa kwakhe emngciphekweni.

Ndikubonile nabahlobo bakho utshaya phayana, yiloo nto ke ndikubizile, ndifuna ukuthetha nawe ndikucacisele ngobungozi obenziwa ziziyobisi kungakumbi emntaneni oyintombazana. Iziyobisi zingakwenza uzibone sowusenza izinto ebekungafanelekanga uzenze okanye izinto ubungekafuni ukuzenza kuba uqhutywa ziimpembelelo zeziyobisi. Yiloo nto ke, mtshana wam, ndikubizele apha, ndizama ukucebisa ukubonisa ukuba iziyobisi ezi azinothi zingalungelanga namphi na umntu, kowubekela phi wena ke ongumntana oyintombazana. Zawukumoshela ikamva lakho. Ziyeke, mtshana wam.

Into eyenza ubundlobongela buxhapheke kakhulu kumanina, into ngokuba amanina ayathanda ukuba avikele amadoda xa ebonakalisa iimpawu zokuba anobundlonbongela kubo, abakhusele angayithethi ebantwini okanye ahambe ayokuchazela amapolisa ngale nto iyenzekayo kubo kwangexesha ingekade ibe nemiphumela emibi.

Ndithumele umyalezo apha kuba ndifuna ukuthetha nabantu abangamadoda ndizama ukubabiza baze apha emtholampilo umntu xa angaziva kakuhle. Akukuba umntu xa engaziva kakuhle oyindoda oza emtholampilo kukho into erongo, akukho nto irongo ngokuba umntu aze emtholampilo. Loo nto leyo ingancedisana naye ebomini bakhe ukwenzela ayazi ingxaki yakhe. Kanti ke umtholampilo yeyona ndawo ikhuseleke kakhulu ngoba apho kulapho kugcinwa khona iimfihlo zabantu. Umntu xa ezele loo nto asoze uyive iphinde ithethwa kwenye indawo.

Into enokwenziwa lusapho lomntu osebenzisa ii-ARVs kukuba bamxhase loo mntu lowo bamkhaphe naxa esiya emtholampilo eyokuthatha amayeza wakhe, bamncedise naxa eyewathatha bemane ukumkhumbuza amaxesha awathatha ngawo. Bangabonisikalisi ukuba ingathi ngumntu owohlukileyo kubo, bamthathe njengomntu ofanayo nabo.

Ndingamcebisa ukuba angazikhathazi ngoba ke nokuba uye kugqirha wakhe okanye uza kuya kulo ugqirha karhulumente, akukho mehluko aza kuwufumana khona. Bonke oogqirha benza umsebenzi ofanayo, kwaye izigulane zabo baziphatha ngendlela efanayo. Ngoko ke makangoyiki, makahambe aye kugqirha lo.

Ngokolwam ulwazi abantu ekufanele benziwe uvavanyo lwegazi ngabantu asebebadala abakhathazwa yimpilo kakhulu. Abantu nemizimba emikhulu, abakhathazwa yimpilo nabo ngokunjalo.

Ewe, wonke umntu ophila nentsholongwane kagawulayo kunyanzelekile ezityile iipilisi zakhe ngoba kaloku xana ungazityi iipilisi zakho, uza kugula kwaye ekuguleni kwakho intsholongwane iye ibandasele ibe yenye intsholongwane enamandla kakhulu ukodlula le ekuthiwa yiAIDS, igama lamakhumsha athi full blown AIDS. Ukuze ke ungayofikelela kwelo nqanaba, sela ii-ARVs zakho ngoba ii-ARVs ngoku sekuyipilisi eyi-one qha.

Indaba yokukhulelwa komfundi esikolweni ndingafundisa bonke abantwana abakwisikolo endikuso ngokukhulelwa komntwana osesikolweni, ndibacacisele kakuhle ukuba xa umntana okhulelweyo kuthathwa into yakhe isasazwa kwindawo yonke loo nto leyo ingachaphazela izifundo yomntana lowo. Ngoko ke ndicele ukuba wonke umfundi othe wachaphazeleka ekubeni akhulelwe, abo bangakhulelwanga mabamxhase kakhulu.

Ndingawudlulisa ngokuba ndiqale ndifundise abantwana ngokukhulelwa kwabo besebancinci nakuba umntu okhulelweyo zintoni ekufuneka ezenzile, zintoni ekufuneka ezigade kuzo. Ngoko ke ngoku xa besebele beyazi ukuba zintoni ebekufanele bazigade kuzo, kulapho ke ngoku ndizabacacisela khona ukuba kutheni funeka umntwana okwezi nyanga ahlele endlini angazi esikolweni.